Yebo, kwake kwaba khona uthole ukuthi kudlala isigodi saseceleni kwakule ndawo engihlala kuyo, sidlala nesinye. Bayafika amalungu omphakathi bazobona iy'ngane zabo ukuthi zidlala kanjani. Eyi kube mnandi nje impela kakhulu.

Kuyinto enhle kakhulu ukuze nabanye abantu bathole into abangagxila kuyo. Uthole ukuthi hlampe abanye kade sebegxile kuma-drugs, cha bayakwazi ukuthi bashifte indlela yabo bagxile kulo onethonya elihle. Bagcine sebefisa ukufana naye, bagcine sebelandela nje impela nje le nto ayenzayo. Impela kube mnandi nje endaweni, kunciphe ubugebengu. Kwande abantu abaney'fiso ezinhle.

Iy'kole zingayenza into ngokuthi ziqhudelane zibe nemincintiswane kwaziwe nje ukuthi isikole esithile uma sidlale kahle sizowina, yabo nje sibe negalelo elihle emphakathini. Uthole ukuthi akusagcini kuyinto yasemphakathini edolobheni noma kungagcini , kugcine sekuyinto nje yesizwe . Kubalulekile impela ukuthi izikole zigqugquzele abafundi ngokubanika nemiklomelo, nanokuthi bazokwaziwa nje umhlaba wonke.

Ukuthi kube khona usizo elitholakalayo khona esikoleni nje lezempilo. Uthole ukuthi hlampe nje lesi sikoleni noma egrawundini la ekade bezodlalela khona, uthole ukuthi hlampe umfundi unyelile. Sebekhipha ibhandishi, bayamubhandisha and bamphuthumisa esibhedlela.

Kubalulekile ukuze bakwazi ukuthi babe nento abangagxila kuyo, ngoba uye uthole ukuthi abanye sebegxile kuy'dakamizwa. Kanti uma kukhona into abayenzayo endaweni izobahlanganisa bakwazi ukuthi bazwane ya.

Ukuthi bahambe amawekhishophu la kufundiswa khona. Bahambe nje iy'ndawo, babone ukuthi kwenziwa kanjani, ukuze bakwazi ukuy'lungiselela-ke. Noma hlampe kutholwe ukuthi ngelanga angasetshenzwa ngalo, bakwazi ukuthi babe ndawonye, babambe amamithingi.

Eyi ngeke kungabakhubaza kakhulu emqondweni, ngoba abafundi bayadinga phela ukuthi bashaywe umoya babendawonye babumbane, bathole ukwazana, nokujwayelana. Nje bathole into esa-exercise-ana nje, ngoba manje uma kuzobekwa ezemfundo nje ekhanda, hhayi ngeke kuhambe kahle.

Hhayi ngeke, ngicabanga ukuthi kumele sizethembe kakhulu, ngoba sijimile, sathola amathiphu amasha. Kulokhu nje sizowina, ngeke baze basihlule nakancane.

Kuyikona nje ukuthi hlampe bangaba nendlela yokuthi bacela uxhaso kuhulumeni.

Emadolobheni kutholakala imishini emikhulu kakhulu futhi ezinhlobonhlobo. Le mishini le ngeke uze uyithole emakhaya, ngoba abantu abaningi emakhaya banalo ulwazi. Edolobheni uthola ukuthi banokubona kubelungu noma kunezinto nje ulwazi kubona lufika kalula kunokuthi lufike kubantu abasemakhaya.

Iqembu lami linabadlali abasezingeni eliphezulu kakhulu, futhi nje liyalazi ngempela ibhola, uma lithola ithuba ababe besalidedela. Hhayi leli elinye, ngathi alijimi ngisho ukujima.

Ebafaneni ngingathanda ukubona kudlalwa ibhola ley'nyawo mese kuthi amantombazane adlale inethibholi. Mese kube khona nabathanda ukugijima ukuze nje ande ama-sports endaweni.

Eyi mancane amathuba okuthi kungase ngase nidlale amazwe ngamazwe. Kungaqala ukuthi kudingakala ukuthi kwakhiwe iy'nkundla zemidlalo ezinkulu ezisezingeni elilingana kakhulu, elilingana nje no-Moses Mabhida. Okuyinto engekho-ke ey'ndaweni zasemakhaya leyo. Ngingathini? Iy'nhlelelo nje, inselelo isankulu kakhulu.

Engimthanda kakhulu umdlali uRebohang. Usamncane uyalidlala kodwa ibhola, usamncane nje kakhulu ngokweminyaka koda hhayi oh hhayi indlela adlala ngayo.

Zisiza ngokuthi, zenza ukuthi abantu babumbane babendawonye, uthole ukuthi hlampe ithimu ewinile kuzohlatshwa inkomo yabo. Nje bakwazi ukuthi bahlale ndawonye baxoxe kube khona ukuzwana endaweni.

Yinto engenzeka, uthole ukuthi hlampe phakathi nesonto umfundi unake iy'fundo, mese kuzothi ekupheleni kwesonto ngeMigqibelo nangeSonto umfundi uyadlala egrawundini.

Mina esikoleni kade ngisafunda ngangigigijima. Ngake ngabuya nesitifiketi nje impela sokuthi hhayi niyagijima. Nokuthola abangani-ke, uyakwazi ukuthola abangani mhlampe uthole ukuthi kade niyodlala, wagcina usunabangani. Uthole ukuthi unomngani wale koThekwini, kodwa wena uhlala le koGoli. Ya nje yinto eyenzakalayo.

Iynhlelo zokudlala amagemu kwi-inthanethi eyi zikukhuthaza kancane, kodwa ya ziyakukhuthaza.

Nganguthanda i-top ten. Ukuthi uwenze u-ten, uthole ukuthi hlampe uthole unamba five sekuzomele uthole omunye u-five kwenzeke u-ten. Kwakungikhuthaza kakhulu ukuthi ngikwazi ukubala.